Kungithinta khulu, ngombana iimbhesezi nasele zidura kuba budisi bona umuntu akhambe aye emberegweni begodu kuba budisi bona umuntu akghone ukubeka ukudla etafuleni.

Lokha nakwehla iintengo zeembaseli namathikithi wokukhwela ibhesi ayehla, ngombana iimbaseli nazo azisabizi khulu begodu nabakhweli kufanele bona bazizwe bona iintengo zeembaseli azisabizi.

Kubalimaza khulu begodu nangenkhwanyeni zabo bayalimala. Abantu ababerega emakhwitjhini abayitholi imali enengi khulu begodu emalini le abayitholako, kufanele bona banakekele abantwana babo, bathenge nokudla begodu babe nemali yokobana bakghone ukukhwela iimbhesi babuyele emsebenzini. Kubalimaza khulu ngombana nemali abasabi nayo, ayisali imali, yoke imali abayiberegelako kufanele bona ibhadele iimbhesi, inakekele abantwana begodu ithenge nokudla ngendlini.

Ikambiso engalandelwa ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe iintengo zamathikithi, kukobana baqale bona abantu ababerega emakhwitjhini nofana abafundi nofana abomma abaziyela edorobheni, imali leyo bangakghona bona bangayikhipha na. Begodu baqale godu bona abantu abanengi abanayo imali enengi kangako kobana lesikhathi kukhutjhulwa amathikithi nabo bakghone ukuyikhipha. Begodu abantu abanengi ababeregi bakhipha imali yamathikithi kobana bayokufuna umberego, abanye bayayiboleke kufanele bona nakho lokho kuqalwe.

Kufanele bona kuqalwe bona abantu labo bayaberega na, kuqalwe bona abantu labo bayafunda na begodu kuqalwe bona abantu labo baberega kuphi, barhola bunjani begodu barhola malini.

Iye, urhulumende kufanele bona angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula intengo zokubhadaliswa abakhweli. Ngonobangela wokobana abakhweli nomphakathi uzokufuna ukwazi bona kubayini kukhutjhulwa iintengo zokuthenga amathikithi begodu bazofuna bona umbuso nofana urhulumende ubahlathululele bona kungani bakhuphula iintengo zokubhadela. Urhulumende kufanele bona abe neempendulo lezo begodu kufanele bona aye eenkhamphanini zeembhesi, abuze bonyana kubayini kukhutjhulwa, azokwazi ukuhlathululela umphakathi.

Abanye kungabadosa, unobangela wokobana iintengo zeembaseli zizabe zingakehli begodu iintengo zamabhesi zizabe zehlile. Begodu lokho kuba lula khulu ebantwini beenkoloyi ngombana angekhe basebenzise imali enengi khulu bona bangaya emsebenzini nofana eentolo.

Zikhutjhulwa bujamo eziqalene nabo. Lokha iranda naliwile izinto ezinengi ziyabiza, ngombana nabo lapha abazenza khona ziyabiza iintengo ziba phezulu khulu.

Bayaqatjangelwa abantu abadosa emhlweni, kodwana lokha iintengo zeembaseli nofana iranda nasele liwile, kufanele bona izinto zikhuphuke. Begodu lokho kwenza bona nabo abosomabhizinisi bakghone ukubeka ukudla etafuleni, nabo abosomabhizinisi babantu begodu banayo imindeni.

Iye, ngiyibona ikhambisana kuhle nalobu ubujamo umphakathi okibo.

Ngibona kumbono omuhle khulu kuthi abantu abarhola ipentjhini baphungulelwe imali yokukhwela ibhesi. Ngonobangela wokobana abantu laba sele babadala khulu begodu abanye babo abakwazi ukuzikhambela, abanye abakwazi ukubona.

Kufanele bona lokha ibhesi nangabe imatjhumi amahlanu, bathathe amatjhumi abantu beembhesi. Lokho kungarhelebha abogogo nabomkhulu bonyana imalabo babulungelwe begodu ingaphungulwa khulu.

Awa, akukafaneli bona kuqalwe bona bahlala kiziphi iindawo. Ngonobangela wokobana abantu laba sebabadala khulu begodu abanye babo abasakghoni ukukhamba amabanga amade, abanye ababoni.

Kungabasiza ngokobana abanye bahlala neenzukulwani zabo begodu ngibo abazinakekelako. Kungabasiza khulu ngombana ngemali le ebayehliselwa ngayo ukukhwela ibhesi bangakghona bona bathengele abazukulu babo ukudla okwaneleko begodu babathengele nezinto zesikolo.

Abogogo nabomkhulu kungaba kuhle lokha nabangafumana isaphulelo samaphesente angango-twenty-five rand. Lokho kwenza bona abogogo nabomkhulu bakghone ukonga imali begodu bakghone ukuthengela abazukulwane babo ukudla.

Iinkhamphana zeembhesi zibatjheja ngokwaneleko abakhweli bazo, ngombana lokha nawakhutjhulelwa imali baba nombono wokobana abantu akukafaneli bona bangakhupha imali epheleleko. Begodu lokha nabanamathikithi nalaba bemali bayavumeleka bona bangakhwela iimbhesi akusi woke umuntu ongakhwela ngethikithi.

Iimbhesi ezikhamba koke ngefanelo zinabo abakhweli begodu akunalanga lapho uthola bona ibhesi ayinabantu. Abantu abanengi basebenzisa ibhesi ngombana ikhamba koke begodu ikuhlisa lapho isitopho sakho sikhona.

Okhunye, uthola iinhlalo bona zigcwele, akunandawo yokuhlala.

Ngombana, ibhesi leyo ayikhambi kuhle.

Kobana zikghone, ukukhamba kuhle.

Kufanele bona abawe umtjhayeli, bona ubawa ukuzikhulula.

Kobana nawukhuphula idizili, nayo iimbhesi iyakhuphuka.

Iinkoloyi ezizijameleko uyakghona bona, ungajama nanyana kukuphi.

Ibathinta khulu, ngombana lokha iintengo zeembaseli nasele zikhuphukile, akusakghonakali bona ungazithenga iintengo zeembaseli.

Abanye abasakghoni bona bangathenga iintengo zeembaseli, ngombana zikhuphukile.

Iye, kulungile.

Iye, ikhona inzuzo

Uyithinta khulu, ngombana kufanele bona uthenge iimbaseli, begodu akwaziwa bonyana kufanele uzithenge kangaki.

Kobana bangakhambi iindawo ezikude, begodu bangakhambi njalo nje.

Lokha iintengo zeembaseli nazikhuphuka, nemali yeentengo yokudla, ikhuphuka kanyekanye, begodu abantu abanengi abasakghoni bona bangathenga ukudla okwaneleko.

Iye, ngiyavuma.

Awa, abakakatelelwa bona bangakhwela iintsikiri, bona baye lapho bafuna ukuya khona.

Iye, zincono khulu, kodwana kufika lapha igezi nasele ikhamba khona, awa, lapho kuba mraro.

Iintengo zepetroli, lokha nazikhuphuka zithinta abantu bamateksi khulu, ngombana nemali yokukhwela amateksi sele ikhuphukile.

Awa, kungaba kumbi khulu.

Ayikahluki ndawo.

Izithinta khulu, ngombana lokha iintengo zepetroli nazikhuphukako, abantu abanengi abasakwazi bona, bangaya eentolo bayokuthenga izinto abazifunako.

Bangafundisa abafundi bona, lokha nangabe emakhabo kuneenkoloyi, kufanele bona iinkoloyi lezo bangaziberegisi khulu.

Ingatjhisa izinto ezinengi.

Uthola bona, abantu abazokuvakatjha sele sebakhipha imali enengi khulu.

Awa, awa, awa, bengingababaza sukele ekuseni, kuze kutjhinge ilanga, begodu bengingazama bona ngizitholele ibhayisikili.

Abantu abasebenzisa i-Gautrain.

Angivumelani, leyo kufana nebandlululo, kufanele bona intengo yepetroli nayehliswa, yehliselwe kiwo woke umuntu.

Leyo yibandlululo, angivumelani nayo.

Ubuhle kukobana, ikuthatha la, ikuse lapha ufuna ukuya khona, begodu okumbi khona kukobana intengo yepetroli ibiza khulu.

Kukobana ikoloyi ikhamba koke, begodu kunamapholisa afuna amaphepha wekoloyi le.

Ayinamaphepha, ayikhambi kuhle, amafesdere aphukile, iminyango ayivaleki kuhle, nomthelo kade ungasazaliswa.

Kuhlolwa umthelo, namaphepha.

Umuntu loyo angabotjhwa.

Ngumnikazi wekoloyi.

Kutjhejwa bona umthelo usemthethweni, namaphepha asemthethweni, namatayera, amavilo bona asemthethweni, begodu akhamba kuhle na.

Umthelo.

Ukwenzela bona, baqale bona asalungile.

Ukwenzela bona ungatjhayiswa sitimela.

Kufanele bona adoselwe eqadi, ayeleliswe ngalokhu akwenzako.

Irobodo livulile namkha livalile.

Abantu bayeleliswe njalo, bakhunjuzwe bona isitimela asikghoni bona singajama njengeenkoloyi.

Kufanele bona babatjele imigomo, nemibandela zeentimela.

ahlike ayiphutjhe.

Kukobana isitimela asijami.

Ihlathulula bona isitimela siyeza.

Bafake amarobodo amanengi.

Ukutjhuguluka kwentengo yamabhesi kungithinta khulu ngombana thina imadlana leyo esiyitholako yimadlana yokobana sikghone bona singathenga ngayo singathenga ngayo iinthikithi zebhesi nofana sikhwele ngazo ibhesi kodwana nasele kutjhuguluka so, awa, imali le angeze sibe nayo.

Lokha bona iintengo zeembaseli nezehliswako nalokha imali yeembhesi ingehliswa kukobana ibhesi le idosa khulu eembaseleni begodu nayo kuqakathekile bonyana imali le ikhuphuke.

Kubalimaza khulu ngombana bona bazibona iimbhesezi ngizo ezingatjhuguluka khudlwana kodwana lokha nasele zikhuphukile kubalimaza khulu ngeenkhwanyenapha ngombana emakhwitjhini abomma bethu ababeregi ngendlela efaneleko begodu abarholi ngendlela efaneleko.

Kufanele bona baqale bona bobani abathenga amabhesi begodu barhola imali engangani ukuze bona bakghone bona bangathenga amathikithi weembesezi. Nabantwana besikolo bakhona abathenga iinthikithi bona bakghone ukuya esikolweni.

Kufanele kuqalwe bona abantwabo baberega kuphi kuqalwe nokobana abantwana besikolo bangangani abathenga amathikithi webhesi.

Iye,

Awa, angeze

Iye, ngiyibona ikhambisana kuhle khulu ngombana iimbhesezi zisuke zikhambe amabanga amade khulu.

Iye, kumbono omuhle khulu loyo ngombana abantu abadala sele babadala begodu namadolo sele abatshwenya khulu, kuqakathekile bona baphungulelwe imali le yokukhwela iimbhesi ngombana abanye bahlala nabazukulu babo begodu banakekelwa ngibo. Ngibo ekufanele bona bathenge ukudla nezinto ezikhona ngendlinapha.

Kufanele bona kusetjenziswe indlela yokobana lokha abogogo nabatholileko namkha nabagibela iimbhesi, kufanele bona babahlephulele ku-ten percent.

Awa, angiboni bona kufanele bona baqale bona bahlala kiziphi iindawo ngombana abogogo nabomkhulu esikhathini esinengi abanye abasakwazi bona bangazikhambela kuhle begodu abanye abakghoni bona bangakhamba ibanga elide khulu.

Bangehliselwa lokha nabangehliselwa ngo-ten percent ebakhweleni iimbhesezi ngombana abakghoni bona bangakghona bona bathenge iinthikithi ngombana iinthikithi zibiza khulu kwanjesi.

Kungaba kuhle lokha abogogo nabomkhulu nabangahafulelwa isaphulelo samaphesente ayi-ten percent ngombana lokhu kuzokusiza lokha abogogo nabangakghoni bona babhadele amathikithi weembesezi.

Awa, angiboni bona iinkhamphani zeembhesi zibatjheja ngokwaneleko abakhweli bazo ngombana uthola lokha nakumakhaza iimbhesezi uthole nazo zimakhaza khulu akunakuthi batjho kunalapho etjhisa khona nofana bafake izinto zokobana ibhesi le ifuthumale.

Iye, iimbhesezi zikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli.